Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wekhabo, ngombana abantu nasele baluphele minengi imiraro abaqalana nayo njengemiraro yokungakwazi ukukhamba, imiraro yokungakazi ukwenza ezinye izinto njengokuya njengokuya endaweni yokuzithumela kanye nokuzidlisa.

Ubudisi obuqalene nabantu nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko, kukobana kesinye isikhathi abantu abalupheleko abafuni ukulalela abantu abafuna ukubasiza.

Umphakathi ungasiza ngokobanyana nangabe kungenzeka banganayo imiberego eminye abayenzako, bangasiza ngokobanyana bahlwengise izindlu zabantu abalupheleko begodu babahlanzele nezambatho.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokobanyana ngokuthi, bangapheleli abantu abalupheleko ihliziyo babe nesineke begodu benze umberegwabo ngokuzimisela.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko, ngombana lokho kuzokuvulela iindlela begodu kuzokukhanyisela neendleleni zakho begodu namalanga wakho wokuphila azokwandisa azokwandiseleka.

Iye, amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika ngekhethu.

I-HIV bulwele obutholakala nawenza umseme ngokungakazivikeli.

I-AIDS sisifo esibangwa yi-HIV.

Umuntu uthola i-HIV and AIDS ngokuthi aye emsemeni ngokungakazivikeli nomuntu onabo lobu ubulwele.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bonyana utshwayelekile. Ngingamtjela kobanyana amukele bonyana isimo sinjalo begodu athome ukuthatha imitjhoga yakhe ngaleso sikhathi. Begodu alandele imilayo ayithola kibodorhodere.

Athathe imitjhoga yakhe begodu alalele imiyalo ayithola kibodorhodere begodu athome ukudla iinthelo.

Abantu bangaziphephisa ngokuthi nabaya emsemeni bafake ama-condom.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobanyana kulungiswe iindlela, ngombana esikhathini esinengi uthola bonyana iindlela azisizihle begodu azikarisi zinemigodi, zinamanzi kungakho ii-ambulensi zingakghoni ukungena.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko eenkhathini zanje. Kodwana njengoba esikhathini sanje kuyenzaka bonyana kunabalaphi bendabuko bamanga, lokho kwenza kobanyana abantu abanengi bangasabathatheli ehloko. Kodwana bakhona abantu abasabathathela ehloko.

Ngokuya ngami iye, bekungaba kuhle bonyana iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo, ngombana lokho kutjho kobanyana amanye amagulo akafuni iinhlahla zesikhuwa kodwana afuna iinhlahla zesintu. Abantu bangazithola lezo iinhlahla emtholapilo.

Iye, ezinye iinhlahla zingawalapha amagulo, ngombana zinamandla ukudlula lezi esizithola emtholapilo namkha kesinye isikhathi kufuna uzisele zombili iinhlahla ozithola emtholapilo neenhlahla zesintu.

UmNyango wezePilo ungathoma ubize abantu, abantu, abantu abalapha ngeenhlahla zesintu kobanyana beze emtholapilo bazokuhlathululela abantu ngokuqakatheka kweenhlahla zesintu nangokuqakatheka kweenhlahla esizithola emtholapilo.

Awa, ngokuya ngami umNyango wezePilo awuyenzi imizamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo, kukobanyana abantu abantu abasebenza ngazo lezi iinhlahla basikime bakhambe baye, baye emNyangweni wezePilo bakhulume nabo begodu babahlathululele ngokuqakatheka kwalezi iinhlahla.

Kumele zifakwe ngaphakathi kwamabhodlelo namkha ngaphakathi kweempakana, begodu babhale phezu kwalelo bhodlelo namkha phezu kwaleyo pakana kobanyana lesi sihlahla esinjani, senziwe ngani, kuhlanganiswe ini nani begodu sisiza ngani.

Iye, ngicabanga bonyana abonesi nabodorhodere kufuze bafundiswe ngazo, ngombana kesinye isikhathi abakwazi ukugula okufuna lezonhlahla. Uthola banikelela umuntu ngeenhlahla lezi zemtholapilo zigcine zingamsizi begodu zimbulala.

Iye, ngibona bonyana lokho kungaba mkhumbulo omuhle khulu, ngombana abantu abanengi abagulako bangaphola.

Kungaba kuhle khulu lokho, ngombana lokho kutjho kobanyana akusananhlahla esizithola emtholapilo ezizokumotjhwa emntwini obekumele alatjhwe ngesintu, ngeenhlahla zesintu.

Ngicabanga bonyana zesikhuwa kumele zibe ngahlanye begodu nezesintu nazo kumele zibe ngahlanye.

Angiboni kobanyana lokho kungenzeka, ngombana ngombana imitholapilo neenyanga babantu ababili abangazwaniko ngombana boke bakholelwa bonyana amagulo bayawakghona.

Bangathoma ngokobanyana babe nento efana njenge-workshop, ukuze bakwazi ukukhuluma ngokuqakatheka kwazo zona iinhlahla lezi zesikhuwa, neenhlahla lezi zesintu.

Awa, angicabangi kobanyana kufanele ulethwe endumbeni.

Ngicabanga bonyana mNyango wezePilo.

Iye, ngicabanga bonyana bangazisebenzisa kodwana nabangathola ihlathululo ezwisisekako begodu nenetlha.

Ngicabanga bonyana kungathoma ngokuthi zibe khona ngapha enarheni yangekhethu, begodu kufundiswe ngazo khulu bese lokho kungabafaka emathubeni wokobanyana abantu bangaphetjheya nabo bafune ukuba nazo lezi iinhlahla zesintu.

Isizo elirhabako kulokha umuntu afuna isizo or namkha afuna ukutjhejwa ngokurhabileko.

Ziqakathekile ngombana umuntu nakagulako angekhaya ziyakghona ukufika zizomulayitjha zimphekelele emtholapilo.

Iintjhijilo ngokobanyana kesinye isikhathi iinthuthi lezi zabantu abagulako azikghoni ukufikelela lapho kunabantu abagulako, ngombana iindlela zakhona azikhambeki zinemigodi begodu ezinye zinamanzi.

Iindlela ezimbi zikukhandela ngokobanyana abantu abantu laba abatjhayela iinthuthi zabantu abagulako abakghoni ukufinyelela lapho kunabaguli khona ukuze bakghone ukubalayitjha babaphekelele emtholapilo namkha esibhedlela.

Umphakathi ungasiza ngokobanyana nangabe kuyakghoneka bavale iindlela lezi ezinemigodi begodu nala kujame khona amanzi bazame ukuthela ihlabathi ngaphezulu, kobanyana kungabi nala kunamanzi khona iinthuthi zikwazi ukudlula begodu zifikelele kilaba abagulako.

Iye, zona ziyafumaneka.

Angicabangi ukobanyana amaziko weencimamlilo anele ngendaweni engihlala kiyo, ngombana iziko elikhona leencimamlilo la likude nala sihlala khona, okungaba li-awara ukusuka la ngihlala khona.

Angicabangi kobanyana amalunga womphakathi afundiswa ngokwaneleko, ukukhandela ukusebenzisa butjhilweni kwezinto ezibangela kwezinto ezibanga umlilo oyingozi.

Lokho kungamenyezelwa emirhatjhweni namkha kibomabonwakude abantu babe nelwazi lokobanyana kumele baphephe nabakhamba eendaweni lezi, okungenzeka zilumathe umlilo, begodu bangalahleli izinto ezingenza bonyana umlilo ulumathe. Ngikhuluma njengeendawo ezifana njengehlathini la kome la kunotjani obomileko.

Kulula khulu kobanyana indawo emitlhatlhana ilumathe umlilo yoke ngesikhathi sinye, ngombana esikhathini esinengi imitlhatlhana le ihlangene nakungatjha igumbi linye kulula kobanyana woke amagumbi atjhe.

Iye, amajima wokuvakatjhela kwabacimimlilo eenkolweni kungasiza abafundi kungasiza abafundi ngobungozi bomlilo, ngombana lokho kutjho kobanyana abafundi bazoba nelwazi begodu bazokwazi ukobanyana kumele benzeni, namkha bangenzini mabaseendaweni lezi ezingalumatha umililo.

Kungaba babantu abanengi abadlula leyo kulungwana.

Umuntu angaphepha ngokobanyana aphumele ngaphandle azame ukuyicima angaphandle, angalwi nokuthi akhiphe lokho okungendlini. Yena into emdele ayenze kukobanyana aphume ngaphandle lokha indlu nayilumethe umlilo.

Indlela elula kukobanyana babize iincimamlilo.

Isisusa somlilo singabonakala lula, ngokobanyana kuqalwe la umlilo lo uthome khona.

Ngicabanga bonyana bona lababantu abahlala emitlhatlhaneni bangafundisana bona ngokwabo, umuntu nakanelwazi afundise omunye kobanyana imitlhatlhana le kulula njani kobanyana ithole umlilo.

Indawo elula yokucima umlilo kukobanyana bazame ukucima umlilo ngamathunga, namkha bavulele iphayiphu epompini bathele umlilo loyo, ovuthako.

Ngokuya kwami bengicabanga kobanyana kumele bazivakatjhele kane enyakeni, kumele bazivakatjhele amahlandla amane.

Iye, kungaba kuhle lokho ngombana lokho kutjho bonyana kuzokuba nabantu abanengi emphakathini abanelwazi ngokucima umlilo begodu nangokukhandela umlilo. Lokho kutjho kobanyana bazokufundisa abentwana abasese bancani ngakho lokho.

Ngicabanga bonyana amaphayiphu wokucima umlilo kumele abekhona woke umuzi, lokho kuzokusiza ngokobanyana nakungenzeka umuzi uvelelwe sisehlakalo sokutjhelwa yindlu, kuzokuba lula bonyana bacime ngawo.

Umraro kungaba bonyana abantu laba abathole i-tender yokwakhiwa kweembhedlelezi, bayidlile imali. Lokho kubavimbela bonyana bakwazi ukuchubekela phambili ngalo leli irhwebo labo, lokwakhela abantu bemaplasini iimbhedlela.

Ungararululwa kukobanyana iimbhedlela lezi, iimbhedlela lezi ezibomakhamba-ngendlwana zibe nama-security namkha ziphekelelwe mapholisa. Lokho kungasiza bonyana iingebengu zingalingi zisondele kizo lezi iinkoloyi zabomakhamba-ngendlwana.

Akungiphathi kuhle lokho, ngombana kutjho kobanyana bayazi kobanyana eembhedlela eembhedlela zakarhulumende kunezinto namkha kunemitjhoga etlhayelako, kodwana abenzi lutho ngalokho. Kunokuthi balungise, bona babona kuncono bakhambe baya eembhedlela ezizijameleko.

Ngicabanga kobanyana kungaba namaphoyisa wangeembhedlela., bese lokho kutjho kobanyana abantu nabafowunela ama-ambulensi, ama-ambulensi azokuza namaphoyisa. Lokho kungarhelebha ekurarululeni umraro lo.

Kungaba mbono omuhle loyo, ngombana kutjho bonyana abantu abazokuya emtholapilo ngebama emergency kuphela. Laba ekungasi ma-emergency bangafaka iimbawo bese bazobanikela ilanga.

Ngicabanga bonyana kufanele kusolwe abasebenzi, ngombana abasebenzi beembhedlela namkha bemtholapilo banokudosa iinyawo nakumele basize abaguli.

Kungombanyana iimbhedlela zakarhulumende ufumana bonyana imitjhini eminye ayisebenzi begodu batlhayelelwa ziinhlahla.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingasekelwa ngurhulumende.

Angicabangi bonyana lokho kungaba yinto ehle, ngombana kesinye isikhathi ungafumana bonyana lokhu abahlengikazi namkha abodorhodere abakucabangako akusikho iqiniso.

Azijami ngombana ufumaniseka kobanyana kunala bababize khona babatjela kobanyana umlilo uyatjha, alo-ke basuka bajarhile.

Abacimimlilo ngicabanga bonyana bayafunda begodu babuthelela ilwazi, lokobanyana ngiziphi izinto ekumele bazenze lokha nakutjha umlilo.

Ijinifomu le iqakathekile, ngombana ikghona ukubavikela emlilweni, nakungenzeka bonyana umuntu umlilo mkhulu begodu uyarhabula umlilo wakhona, bese nakambethe ijasi le akukho lula kobanyana arhabuke.

Uvumelekile bonyana ubabize bazowucima umlilo, ngombana kesinye isikhathi ungazitjela kobanyana uzokukghona ukulawula umlilo loyo, ugcine sewugcwele inarha yoke ungasakghoni nokuwulawula.

Ngicabanga bonyana bakghona ngombana bayazi kobanyana imililo ethize ingabangwa yini.

Iye, lingalumethisa kutjhe iinkhotha, ngombana utjani nabomileko kulula kobanyana butjhe.

Iye, zingatjha zoke, ngombana zisondelene begodu kuhlangahlangane khulu emitlhatlhaneni.

Kubizwa unophehlwana weencimamlilo bese uthela amanzi ale phezulu.

Ukuqinisekisa kobanyana inawo amanzi aneleko.

Ngingazama ukuwucima amanzi ngingazama ukuwucima umlilo loyo ngaphambili ngamanzi. Bese ngizame ukungena ngaphakathi ngibakhiphe.

Ukubabeka endaweni ephephileko begodu ngiqinisekise kobanyana umlilo lo awukabatjhisi khulu, mhlambe ngingabathela ngamanzi.

Iye, uvumelekile ukwenzela bonyana umlilo lo ungabhebhethi.

Ngingamkhalima ngokuthi ayilise into ayenzako, ngombana ingagcina sele imfake ebungozini. Kungenzeka iintambezo zitjhe zidumuze, begodi angagcina sele asengozini.

Ngombana umlilo uyawubhebhethekisa, kumele uwucime mhlambe ngengubo namkha ngesigodo.

Ungaqinisekisa ngokobanyana uqale bonyana ikoloyakho inamanzi aneleko na.

Angaqinisekisa okobanyana unama-fire extinguisher namkha amanzi.

Umphakathi ungathoma ngokuthi uvakatjhele abantwana ngeenkolweni, ubaqhazhele ngobungozi bomlilo begodu ubaqhazele nangendlela bangenza ngayo kobanyana umlilo ungabhebhetheki begodu nendlela nezinto abangazenza kobanyana bangathomi umlilo.

Iinkhukhula kulokha izulu lina ngamandla khulu begodu ligcina sele likhukhula izindlu zabantu.

Iinkhukhulezi kanengi ziba seendaweni eziseduze nentaba namkha eziphasi khulu.

Iye, kungaba nobungozi obukhulu, ngombana uzakugcina umulwe ngiwo amanzi la wangemlanjeni.

Awa kuqakathekile bonyana nibase emtholapilo, ngombana bangagcina sele bagula, baphathwe mgomani kanye namanye amalwelwe.

Angekhe wakwazi kobanyana uhlangulele abantu esiqongolweni kwentaba, ngombana nakungenzeka nakwenzeka izinto ezifana nalezi zokobanyana niragelelwe akunasizo enizolithola msinya, njengobanyana iinkoloyi zingakghoni ukufika.

Ngicabanga bonyana kumele uphathe umaliledinini, nakungenzeka uhlangabezane nekinga ukwazi ukudosela abasekhaya msinyana ukuze bazokwazi ukukusiza.

Bangazama ukumthoba ngamanzi wangemlanjeni khona la alimele khona, ngesikhathi basajamele ngaso i-ambulensi.

Bazokuthola isizo kurhulumende, kobanyana bakwazi ukufulela indlu yabo.

Yona nanoma ingekhe isize ngaleyo ndlela kodwana ngicabanga kobanyana ingasiza.

Iye, mina ngicabanga kobanyana fanele bakatelelwe kuzokwazi ukuphungula, ukuphungula izinga lamatlawana lokuzithwala.

Mina angiboni kobanyana nakuza endabeni yeenkhandelambeleko kuzokumele abantu bafake, bafake isintu, ngombana nabangaya ngaleyo ndlela kutjho kobanyana abentwana abanengi bazozithwala. Ngombana isikhathi sanje asisafani nesikhathi sakade begodu nabentwana banamhlanje abasafani nabentwana bakade.

Kesinye isikhathi ngicabanga kobanyana kutlhayelelwa kweenkhandela-mbeleko begodu nokuba nelwazi elaneleko.

Iinkhandela-mbeleko zizinto ezisetjenziswako ukuvimbela, bonyana abentwana abasese bancani bangazithwali, namkha abantu abangakazimiseli ukuba nabentwana bangazithwali.

Iye, lokho kuyasiza kobanyana bangazithwali, ngombana ukuhlolwa ukobanyana basaphelele kabanye abantu ligugu., begodi kugcina kukhuthaza nabanye abentwana abasakhulako, kobanyana baziphathe kuhle ukuze nabo ngelinye ilanga bazokwazi ukuyokuhlolwa.

Kuqakathekile ngombanyana abantu abagulako begodu abalupheleko linengi usizo abalidingako njengombana bangasakwazi ukuzenzela ezinye zezinto.

Ubudisi abaqalene nabo kobanyana kwesinye isikhathi abantu abalupheleko babanekani ufumaniseka nawuthi ufuna ukumsiza abhale.

Imiphakathi ingasiza ngokobanyana nangabe bayabona kobanyana ekhaya lelo la kunomuntu olupheleko kuyatlhayelelwa ngokweemali bangasiza ngokobanyana bathenge okuncani bese bakuthathe bakuse kilelokhaya.

Bangabandulwa ngokobanyana bawuthande umsebenzi wabo begodu kungabi babantu abaphela ihliziyo babe nesineke ebantwini abadala.

Kuqakathekile ngombanyana lokha nawubahloniphako uzokwandisa amalanga wakho wokuphila ephasini.

Iye, amatliniga abomakhambangendlwana ayafika ekhaya.

Ngicabanga ukuthi umraro kungaba kukuthi emaplasini akunabantu abanengi begodu angicabangi kukobanyana abantu bemaplasini bayijamele ngokupheleleko indaba le yokufuna ukwakhelwa iimbhedlela.

Ngicabanga ukobanyana urhulumende angakhambisa iinkoloyezi namapholisa lokho kuzokusabisa iinlelesi ukobanyana basondele eenkoloyini lezi begodu bebe neenkoloyezi.

Akungijabulisi lokho ngombana lokho kutjho kobana bayazi ukobanyana ngeembhedlela zakarhulumende kunemitjhini etlhayelako namkha kuneenhlahla ezitlhayelako yeke ngikho bakhetha ukuya eembhedlela ezizijameleko.

Isisombululo kungaba bonyana urhulumende abenamaphoyisa wesibhedlela bese abantu lokha nabafowunela i-ambulance, i-ambulance lezi zikhambe nawo amaphoyisa lawo wesibhedlela ngicabanga kobanyana lokho kungakhandela bona iinlelesi zifune ukweba ukudlelezela abatjhayeli bama-ambulensi.

I-HIV yingogwana etholakala lokha umuntu nakenza zomseme ngokungakazivikeli nomuntu onayo i-HIV yingogwana.

I-AIDS yingogwana etholakala lokha umuntu nakane-HIV.

Umuntu i-HIV and AIDS uyithola lokha nakangaya emsemeni nomuntu onabo lobubulwele ngokungakazivikeli.

Umlayezo engingamupha wona ukobanyana nakazizwa ngathi ufuna ukululeka ngokomkhumbulo athole abantu abazomlula ngokomkhumbulo begodu athome ukuthatha imitjhoga yakhe.

Magadango wokobanyana athome ukuthatha imitjhoga yakhe begodu alandele yoke imilayelo ayilayelwe bodorhodere.

Abantu bangaziphephisa ngokobanyana bafake ama-condom lokha nabaya emsemeni.

Iindlela ezingenza bonyana ama-ambulance angene lula kukobanyana kube neendlela ezivulekileko begodu neendlela ezikghona ukukhambeka kuhle ezinganamgodi begodu ezingakagcalwi namanzi neensila.

Mina ngicabanga kobanyana lokho kulungile ngombana kutjho kobanyana umuntu ozokuya emtholapilo ngaphandle kokufaka isibawo ngilomuntu we-emergency. Umuntu nangasi yi-emergency ufaka isibawo bese bamuphe ilanga lokho kuzokuphungula abantu abagcwala emtholampilo bahlale ilanga loke kodwana bagcine bangakasizeki.

Mina ngicabanga kobanyana kumele kusolwe ama-nurse ngombana kwesinye iskhathi banokudosa iinyawo lokha nakumele benze umberegwabo uthola kugcina sele kunabantu abanengi abajame umjeje kodwana bangasizeki kodwana amanesi akhona ahlezi angafuni ukwenza umberego wabo.

Abanye abantu bakhetha iimbhedlela ezingeqadi ngombana kwesinye isikhathi eembhedlela zakarhulumende abalitholi usizo begodu abatjhejwa ngendlela vane babatjheje ngayo eembhedlela zangeqadi.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezingasi ngaphasi kwakarhulumende.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko.

Iye, ngicabanga kobanyana kufanele zifakwe emtholapilo.

Angikholelwa bonyana zingakwelapha ngombana amagulo wamalanga la anamandla khulu begodu iinhlahla zesintu azisanamandla khulu kufana nalokha ekadeni.

Umnyango wezepilo ungavakatjhela amatliniga bese uhlathululele abantu ngokubaluleka kweenhlahla zesintu.

Awa, angicabangi kobanyana iyayenza imizamo ngombana abantu nabagulako balayelwa bonyana baye emtholapilo angekhe wabezwa kobanyana bazame iinhlahla zesintu.

Into engasiza msinya kukuthi abaphathi bezamaphilo bakhulumisane bese beze nawo lombono wokobanyana bazifake.

Ngicabanga kobanyana kufuze zifakwe ngaphakathi kwamabhodlela nangaphakathi kweempakana bese zibhalwe kobanyana lesi sihlahla sani.

Iye, kufuze bafundiswe ngakho ukuze nakungenzeka kunomuntu ogulako begodu ukugula kwakhe kufuna iinhlahla zesintu bangasolo bamnikela iinhlahla zesikhuwa bese umuntu loyo agcine sele ahlongakale.

Iye, ngibona njalo ngombana amaphilo wabantu abanengi bekangaseyiveka.

Kungaba ngcono khulu ngombana lokho kutjho kobanyana angekhe kwaba neenhlahla ezimotjhekako zinikelwa abantu ebafuneka kobanyana belatjhwe ngesintu.

Ngicabanga kobanyana zingabekwa ndawonye ukuze zizokwazi ukuhlukaniseka kuhle.

Angiboni kobanyana lokho kuzokwenzeka.

Kumele kube ngurhulumende oza nawo umbono lo wokuthi abantu emitholapilo nabelaphi bendabuko basebenzisane.

Awa, angicabangi bonyana umtjhoga wesikhuwa kumele uyisiwe endumbeni.

Ngurhulumende okumele enze isiqinisekiso sokobanyana imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana.

Iye, ngibona kobanyana bangazisebenzisa nange bangathola ilwazi elaneleko ngazo lezonhlahla.

Ngicabanga kobanyana bangafundiswa abantu ngazo iinhlahlezi begodu nokubaluleka kwazo.

Ngicabanga kobanyana lokho kungaba mbono omuhle ngombana kutjho kobanyana akunanhlahla namkha imitjhoga karhulumende ezokumotjheka ngebanga lokuthi ubuthola banikela umuntu ogulako kodwana iinhlahla lezi zesibhedlela zingamsizi afune iinhlahla zesintu.

Isizo elirhabako lisizo lela elifuna bonyana kungalindwa isikhathi eside namkha kungalindwa amalanga.

Ziqakatheke khulu ngombana zisiza abantu kwesinye isikhathi uthola bonyana umuntu uyagula ende ngaleso sikhathi ejarideni abanayo ikoloyi engathatha umuntu loyo imuse esibhedlela. Yeke bakghona ukudosela ama-ambulensi umtato bese afike athwale isiguli.

Ubudisi abahlangabezana nabo ukobanyana iindawo zemakhaya iindlela zakhona azisizihle zinemigodi ezinye zigcwele amanzi.